Data e ka nthabisang ke ena e re bitsang unlimited hobane nka e sebedisa ka nako tsohle ka mekgwa yohle hle ke se na tshoho ya hore e tla fela mme nka rata hore e kene ka tsatsi la pele kgwedi e nngwe le e nngwe.

Wi-Fi e thusitse batho lekeisheneng ka tsela e ntle haholo. Batho ba se ba kgona ho tseba tse batsi tse etsahalang naheng ya bo rona e ka sitana na le tse etsahalang naheng tse ding e thusitse batho ka hore ba kgone ho ithutela se itseng ba ntse ba dutse ka malapeng a bo bona.

Di-call tse kenang ke tsa insurance, ka mefuta ya tsona ho di qoba ke ile ka kenya APP e itseng mona founung ya ka, mme APP eo e nhlahisetsa hore ke mang a founa ka nako e feng.

Khamphani tsena di se di etsa jwalo hobane di shebile tjhelete, di batla motho ka mong a patale tjhelete e ngata hore a bone dipapadi tsa mamoratwa ha ele company ena, nna ke ya e tlohela hobane e se e njela tjhelete e fela.

Pina tsena tse di ratang mona Afrika Borwa ke pina tsa setso, le pina tsena tse re di bitsang amapiano, pina tsena di etsa motho a kgothale pelong mona ebile a ka tjeke hanyane.

Di-subscription tsa ditaba ke seo motho ka mong a ka se patalang hore a fumane ditaba ho tswa makalane a fapaneng hore a dule a le tlhahiso leseding ka se etsahalang.

Kannete, kannete, ke halefile ha ntse ke bona hore ntho ena e le e etsang ha le batle ho e fetola, ebile ha hona mohlang le tlo e fetolang ka la maoba ke ile ka ntsha tjhelete ya ka ya ho qetela ke reka data kajeno, ke tsoha e se e fetile hape. Na ke bophelo boo re tlo dulang re bo phela ho tloha hona jwale ho fihlella tjhe kannete, ke kopa le ke le fetohe.

Ntho e ke bonang e le ntle ke hore rona re bontshe neo ya rona mona lapeng pele re tla tswa ra ya naheng tse ding le rona tlamehile re etse naha ya rona e hole hore e tshwane le tsona tseo tsa batho ba bang.

Diyalemoya tseo ke di tsebang di ngata haholo, mme diyalemoya tsena di etsa hore dibini tsa bona di hole, di tsebahale, mme re mamele mmino wa bona ka nako tsohle.

Streaming ke mokgwa o motjha wa ho shebella dintho tse fapaneng ha feela o beke nakwana Internet-eng o sebedisa founu ho sebedisa ho e sebedisa o tlameha o ngole seo o se batlang ho se shebella mme se tla hlaha.

Dipina di fapane re na le mmino wa sedumedi, mmino wa setso le mmino wa sejwalejwale le dipale di jwalo feela, hona le tse rutang ebile hona le tseo re qoqelang fela. Re sa utlwe hore di ya kae.

Di-company tse ding ba light-a generator hore ba kgone ho tswela pele ka mesebetsi ya bona. Le rona re etsa jwalo feela. Re light-a generator hore re be le motlakase wa nakonyana ha re ntse re emetse motlakase loadshedding hore e fele.

Re ka sebedisa matla a letsatsi ho matlafatsa Wi-Fi ya sekolo. Sena se ka kgonahala ka ho sebedisa sena se re se bitsang solar panels sona, mme provenance ena e tla be e nka matla ho tswa letsatsing mme e ya fetisetsa ho se re se bitsang battery, mme battery ena e tla be e etsa hore Wi-Fi ya sekolo e dule e le teng le ha e ka qobana le loedshedding.